Dibanka di sekaseka madi a o a amogelang kgwedi e nngwe le e nngwe, mosebetsi wa gago, e sele, ditshenyegelo polokelo gomme le bopaki jwa botshelo.

Go bona madi ka bonako, thuso ka ditlhokego tsa tshoganyetso, go fetoga-fetoga, go busa ka bonolo. Ga go na dikopo tse dintsi go ka thusa ka credit score.

Di ama tsela ya gago ka tsela di le pedi tse di farologaneng. Fa e le gore sekoloto sa gago le histori ya go adima tšhelete ke e ntle, e ka dira gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto e nne bonolo. Mme fa e le gore o motho yo o tswang o sokodisa go duela madi fa batho ba go adimile, seo se ka dira gore tsela ya gago ya go dira kopo ya karata ya sekoloto e seke ya tseya tsia. Mme seno se ka tokafala ka go netefatsa gore fa batho ba go adimile madi wa busa ka tsela eo o a adimileng ka yona.

Polokego le tshireletso gore a na karata eo e dirisiwa gongwe le gongwe, ditlamelwana le ditshenyegelo tse dingwe. Mme o ka tlhomamisa seno ka go netefatsa gore o na le kitso ka karata ya sekoloto gore e sebetsa jang ebile e dirisiwa kae le kae.

Go botlhokwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo fa o dira karata ya sekoloto pele ga o ka dira kopo, ka gonne o tshwanetse go nna le kitso ya gore go tlhokega eng gore o dire kopo eo, karata eo ditlamelwana tsa yona ke dife le gore madi ao o tlo go a adimang wa busa a oketsegile ka madi a le makae.

Ke akanya gore go ka thusa thata ka gonne re le batho re tshwanetse go nna le kitso ka sengwe le sengwe seo re batlang go se dira, gore re kgone go tlhaloganya gore re itsentsha mo mathateng a ma jang.

Bopaki jwa botshelo, mosebetsi wa motho, madi a motho a amogelang kgwedi e nngwe le e nngwe, ditshenyegelo polokelo le e sele.

Ke dikgwebo tsa ngwaga, fa e se ya kgwebo ditshenyegelo tse dingwe, ditlamelwana gore e dirisiwa gongwe le gongwe, polokego le tshireletso ya yone.

Dituelo tsa botsamaisi, dituelo tsa , dituelo tsa transaction, dituelo tsa overdraft gomme di ka tilwa ka go netefatsa gore sengwe le sengwe se tsamaya sentle ka mokgwa molao wa yone o leng ka teng.

Di ama madi a motho a a dirisang ka gonne madi a oketsega fa o adimile madi kwa bankeng. Fa o a duela o tshwanetse go duela le madi a mangwe mo godimo. Mme seno se ka fokotsega ka gore motho mongwe le mongwe a nne le kitso ebile a tlhaloganye gore go adima madi mo bankeng tsamaiso ya teng ke e fe.

Go adima madi mo ditsaleng kgotsa mo ba lelapa, go thoma setlamo sa go boloka madi kgwedi e nngwe le e nngwe gore e kgone go le thusa fa le tlhoka go dirisa madi. Mme seo se ka thusa ka gore fa o busa madi ao o ka se duele madi a mangwe godimo ga madi ao o a adimileng.

Go kopa tshebeletso o ya kwa bankeng kgotsa o dirisa App ya bona ya mo selelalethekeng go sekaseka bokgoni jwa gago, go amogela madi gomme go duela o tshwanetse go duela madi ao ka kgwedi tse di beilweng gore o tshwanetse go di duela ka one.